Lefelo ke le nnang mo go lone go na le ditleliniki tsa setšhaba le lefelo le le ntšhwa la ba ba godileng, ba ka kopanang mo teng le go bona tlhokomelo ya . Puso e ka oketsa ka go etela kwa magaeng a batho ba ba godileng go tlisa melemo, dipalangwa, ditokologo tsa tleliniki e e tsamayang le ditirelo tsa go tsosolosa go thusa batho ba ba godileng.

Ke akanya gore fa go kgonega go gore batho ba ba godileng ba nne gae le ba malapa mme fa ditlhokwa tsa bone tsa botsofe di le kwa godimo kgotsa lelapa le sa kgone go ba tlhokomela, go botoka ba ye legae la batho ba ba godileng ko go nnang le badiri ba ba katisitsweng.

Batho ba solofela tlhokomelo ya lelapa ka ntlha ya setso le lorato mme botshelo bo fetogile, tiro, go fuduga, ditlhoko tsa botsogo le madi di dira gore go tlhokomela go nne thata. Ka dinako tse dingwe thuso le ditirelo tsa se-professional-e le tsone di a tlhokega.

Setso se bopa ka mo re bonang batsofe ka teng, ditso tse dingwe di re tlotlo le tiro ya lelapa, ba bangwe ba tsaya go ikemela ka nosi go le botlhokwa mme ba dirisa magae a tlhokomelo. Dikakanyo tseo ke tsone tse di dirang tshweetso ya gore ke mang o o tlhokomelang bagolo, fa re kopa thuso le gore e ditirelo di movie tse puso e di neyeng, go thusa bagolo botoka re tlhoka dipuo tse di bulegileng, maloko a lelapa a thapilweng le ditirelo tsa lefelo leo tse di kopanyang tlhokomelo ya kwa gae le ko temo ya bo-professional.

Malapa ke one a tlhokomelang thata, a thusa ka ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi, melemo, madi, dipalangwa le tshegetso ya maikutlo. Baagi ba oketsa ka disensara tsa motshegare, ditleliniki tse di tsamayang, di-check-e tsa baagisane le baithaopi.

Go na le ditleliniki, sepetlele se gaufi, lefelo le le ntšhwa la bagolo le ditsela tsa go tlhokomela bagolo kwa gae. Ditirelo dingwe tse dintšha kgotsa di sa ntse di gola.

Go na le motse wa go rola tiro wa o neelana ka botshelo jo bo ikemetseng le jo bo thusiwang, tlhokomelo ya ba bakoa e nang le booki jwa twenty four seven le dijo. Ditirelo tseno di a duela mme gantsi di duedisiwa jaaka tuelo ya kgwedi le kgwedi ya boitshupo ke legae la e thata di tlamiwa ka tlhokomelo ya ba bokoa ka badiri ba boloke dijo tsa letsatsi le letsatsi le thuso ya motheo ya kalafi ya maemo mo a tshwanang le bolwetse jwa sukiri. Ditirelo tseno di duela thata le fa go ka nna le tshegetso e nngwe ya bophelo tshweu.

Tsamaiso ya puso ya tlhokomelo ya batsofe e fana ka thuso e itseng empa ga e e lekane, gantsi ditirelo di tlhoka badiri melemo le dipalangwa e ka tokafadiwa ka go oketsa badiri ba ba katisitsweng, go etela kwa magaeng, dipalangwa, mafelo a motshegare, matlole a a botoka, tshegetso ya batlhokomedi ba malapa le temogo e ntsi ka go tlhoka ba bagolo.

Pension-e ya puso e tokafatsa botshelo jwa bagolo ka go fokotsa lehuma le go fa boipuso, e thusa ka dijo, dipalangwa le ditlhoko tse dingwe mme pension-e e nnye mme ga e kgone go duelela tlhokomelo ya kalafi kgotsa ditshenyegelo tsotlhe tsa go tshela. Ka jalo, batho ba batona ba bantsi ba thusiwa ke ba lelapa.

Go bona pension-e ya puso ya botsofe mo Aforika Borwa o tshwanetse wa bo o le dingwaga di le sixty kgotsa go feta o le moagi kgotsa moagi wa leruri, o dira kopo kwa ofising ya SASSA ka ID ya gago, bosupi jwa bonno le bosupi jwa letseno, o tlatse foromo o ntsha dikgatiso tsa menwana o bo o bona reseti fa e amogetswe o duela kgwedi le kgwedi ka akhaonto ya banka, karata ya SASSA kgotsa cash point.

Pension-e ya puso e fokotsa kgatelelo ya madi mo malapeng ka go thusa batho ba bagolo go duelela ditlhoko tsa mme ka gonne pension-e e le nnye, malapa le batlhokomedi ba se ba ntse ba rwala bontsi jwa ditshenyegelo tsa tlhokomelo ya kalafi le tshegetso ya letsatsi le letsatsi.

Mo Aforika Borwa batho ba simolola go amogela pension-e ya batsofe fa ba le dingwaga di le sixty dingwaga tseo di ne tsa tlhophiwa ka gonne ke dingwaga tse di tlwaelegileng tsa go rola tiro. Gantsi batho ba ba godileng ga ba tlhole ba kgona go dira mme ba tlhoka madi a boitekanelo le botshelo jwa letsatsi le letsatsi.

Go thusa batho ba ba golo ba kwa magaeng go fitlha kwa dipetlele, puso le baagi ba ka neelana ka dipalangwa tsa mahala kgotsa tse di ko tlase, ba romele ditleliniki tse di tsamayang ba rulaganya go palama ditlhopha le go ba etela kwa magaeng di-NGO, dikereke le Telehealth le tsone di ka fokotsa morwalo wa mosepele.